Amatlawana esitjhabeni samaNdebele bathi azile amaqanda, bazile ibisi, bazile i-yogurt, ngombana lokho kwenza bonyana baluphale msinya, bebaphuhle namabele bangene esigabeni sokuba ziintombi babancani, okungenza bonyana baluphale. Nje-ke, amaqanda kukudla amafutha amanengi, njengenyama enamafutha amanengi, ibisi, abakugqugquzeli esitjhabeni samaNdebele. Ngombana kuzobenza babonakale baziintombi basese bantazinyana. Okuzobafaka ekingeni yokobana balandelelwe baswegwabo esele bakhulile.

Amaqanda, yi-yogurt, yinyama enamafutha amanengi, yi-cheeze. Kukudla okuzilwa matlawana esitjhabeni samaNdebele ngombana lokho kuzobenza bona bathombe msinya, baphahla amabele msinya. Okuzobenza bonyana baluphele msinya, namkha balandelelwe inga umntwana nje. Nje-ke, esitjhabeni samaNdebele bathanda kobana ukudlokhu kuzilwe matlawana, ukuze bakhule kuhle ngesikhathi

Usomkhulumi mumuntu oza neenkomo, okhulumela bakwamkhozi, ukukhuluma nabakwamkhozi ukuthi balobolisana njani, bakhipha iinkomo ezingakhi. Ngilokhu ngesiZulu ebakubiza bonyana bakhongi. Usomkhulumi loyo, iye esitjhabeni samaNdebele mumuntu lo oletha iinkomo, okhulumako, okukhuluma nabakwamkhozi, batjelwe bonyana iinkomo zingakhi, ibherha likamma likhitjhwa nini, njani. Ngokhulumako okhulumela iinkomo, okhulumela abantu bekhethwapha, akhuluma ngaphandle lokha nakukhanjiswa namkha nakulotjolelwanako, namkha kunomnyanya wedwendwe

Usomkhulumi ngokuthumela iinkomo lokha akhulumela bekhayapha, akhuluma nabakwamkhozi. Kungabanga ngaphandle abaletha iinkomo nabazokulobola ekhayapha, kobana kulotjolelwana ngeenkomo ezingakhi njani, kuhlatjwa ini njani, ibherha lakababa, umgade kamma, izinto ezinjalo, ngusomkhulumi.

Akukho ukuninana esikweni lami lokha nakuqalene zefundo. Isiko lami liyagqugquzela kobana kufunde abomma, kufunde abobaba. Alithi akube abesana bodwa abafundako, abentazana abahlale ekhaya. Isiko lami likhuthaza ifundo, iinhlangothi zoke. Umntazana uyafunda, umsana uyafunda. Alikhethululi kobana kufunde abesana kwaphela, abentazana abafundi. Alininani nakancani. Iye, awa eenkolweni uthola yoke imihlobo yobulili, alininani nakancani.

Isiko lami alininani, ligqugquzela bona kufunde abesana, kufunde abentazana. Abesana bakghone ukuzijamela, nabentazana bakghone ukuzijamela, babe nekusasa elihle. Alininani ligqugquzele bona kube besana bodwa abafundako. Esikweni lami, woke umuntu uyaya esikolweni, afike nemazikweni aphezulu, abe afunde, abe mphathi wekhampani ethile. Alininani nokho nakancani.